Ngingakhuluma ngezimo ezithinta wonke amalungu omphakathi ngale kobulili, yimindeni, ezothando, iy'nkinga ababhekana nazo nsuku zonke, ezezimali njalo njalo. So, indlela yokusebenza ngingayihlela ngisebenzisa leyo ndlela yokucabanga ngokuthi uhlelo lami lungaba mhlambe iveki neviki. Ngithinta into mhlawumbe ebhekene nokwezothando mhlambe, yinkinga ababhekana nazo esikolweni, kwezezimali, ezemfundo njalo njalo. Into ezokwazi ukuthi wonke umuntu olalele osekhaya ozofisa ukuthi akhulume noma afake uvo lwakhe ngodaba oluthinta oluzobe ludingidwa ngaleso sikhathi.

Uhlelo lwezingoma engingazidlala ukuze wonke umuntu azithole anelisekile from umculo omasikandi to umculo we-hip hop, kanye nomculo obizwa nge-house kanye namapiyano, okuyiwona odlangalele kakhulu esikhathini samanje.

Into enhle ngezinkundla zokuxhumana ukuthi uyakwazi ukuveza ubuhle bezinto okanye bezindawo okanye bendawo okade . Izinto okade uzenza nanokuthi uzenze kanjani. Nanokuthi mhlambe zibe yimalini, kuyasiza ngoba nawe mhlambe njengoba mhlawumbe uma kuthiwa ngisohambeni ndawo thizeni khona umuntu ofisayo naye ukuthi aye lapho. Uyakwazi ukuthola yonke imininingwane khona lapho kwinkundla yokuxhumana yokuthi naye angaya kanjani uma efisa ukuya kodwa okubi-ke ngenkundla yekuxhumana ukuthi abanye abantu abanomona bangagcina sebe mhlawumbe besho izinto ezingazinhle ezingakuphatha kabi. Okanye mhlawumbe okubi ngokufaka ezinkundleni zokuxhumana ukuthi uma mhlawumbe unezitha umuntu engagcina esekwazi ukukuthola lapho okhona kalula.